Ke na le tsebo hanyane ka hore Phupjane ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna. Lebaka ke bolela jwalo ke hobane ntho e ke tsebang ka Phupjane le le banna ke hore, Phupjane ke kgwedi yane ya tlhokomediso ya kankere e hlahang batho ba banna ka botoneng ba bona ka fatshe, mme kgwedi eo ke kgwedi e bohlokwa haholo ho banna. Ke ka hoo ho ile hwa thehwa le lekgotla leo le bitswang men's conference ka Senyesemane moo e bang ba hlokomediswa haholoholo ka kankere le mafu ao e bang a ka ba hlaha botoneng ba bona. Ka hoo ke ka hona Phupjane e leng kgwedi e bohlokwa haholo banneng bakeng sa bophelo bo botle ba bona, hobane ke tlhokomediso e kgolo ya kankere e ba tswang ka fatshe jwalo ka ha kankere e le kotsi.

Ke ile ka ikutlwa ke tshoha haholo ke ba le letswalo, hobane ke ne ke sa lebella le hore nka jwetswa ditaba tsa hore ke na le bomadimabe mme ke lokela hore ke ilo hlapa bo madimabe lapeng. Feela ke ile ka nka bohato ba hore ke ye lapeng ke tlo hlatswa bomadimabe. Empa itse ha ke kgutla ka bona ditsela tsa ka di kganya, le hona jwale ke bona bophelo ba ka e ka bo ya matlafala bo tswela pele. Hobaneng Hobane ke bona ke fumana mahlohonolo ao ke neng ke sa nahana hore nka fumana le menyetla eo e bang ke ne ke sa e nahana hore nka e fumana. Ha jwale, ke sale sekolong mme dintho tsaka di tsamaya hantle hang feela ka mora hore ke ye hae ke lo hlapa bomadimabe bo ke neng ke jwetswa ka bona ke baholo. Ke ile ka etsa ka mokgwa oo baholo ba ntaetseng ka hona.